Ti tipulatifomo tin'wanyana leti tirhisaka ti-eSport i va kambe gambling va Betway na vo Bet SA hi tona tindlela to hambanahambana to tirhisa eSport.

U fanele ku tiva leswaku mitlangu i nghena hi nkarhi muni ivi mbuyelo wa kona hi wihi naswona u nga tlangi swilo leswi u nga ta va na mbuyelo wa le hansi u fanele ku tiva ti-team to hambanahambana na leswaku hi tihi mitlangu leyi u fanele ku tlangela yona.

Ina ri nga va ntlangu lowukulu loko vanhu vo tala va sukela ku ta tlanga ntlangu lowuwani sweswi wa ha ri ntlangu wa le hansi hikuva vanhu vo tala a va se na tiva hi ntlangu wa eSport.

Xo sungula ndzi nga va vutisa kumbe ndzi vutisa munhu loyi a nga haxa timhaka letiwana eka swihahampfhuka kumbe ka social media leswaku hi vumbhoni lebyi a nga na byona leswaku hi mina naswona ndzi te yini loko ndzi hlamula vanhu va fanele ku tiva leswaku munhu a nga haxiwi eka inthanete naswona munhu u fanele ku ku nyika mpfumo wa ku ri u a ku haxa eka inthanete munhu a nga fanelangi ku ku haxa ka inthanete u nga swi tivi leswi a swi pfumelelekanga.

Vanhu va fanele ku pfula ti-case eka maphorisa leswaku vanhu va tiva leswaku a va fanelanga ku endla swilo swo biha eka vatlangi van'wana leswi swi bihile ngopfu munhu u fanele ku endla leswinene ntsena hinkwawo masiku.

U nga hundzula ntirho wa wa wena wo hungasa u va bindzu loko wo eka tiinthanete to fana na TikTok, Facebook u vonisa vanhu leswaku u endla yini hi ntirho wa wena wo hungasa.

U fanele ku ri leswaku u tirhisa nkarhi wa wena hi vukheta ntirho wa wena wa masiku hinkwawo a wu fanelanga ku ri u hatlana na lowu wu tirhaka wa le mabindzu ya le ma handle u fanele ku twisisa leswaku bindzu ra wena ri tirha ntsena loko u nga tirhi.

Tipulatifomo letinene leti u nga kotaka ku endla mali hi ntirho wo ti tsakisa hi leti to fana na Facebook, TikTok na Instagram hi laha u nga kota ku endlaka kona mali.

Munhu u fanele ku vonakarisa leswi a swi endlaka swa bindzu ra yena kutani vanhu va va tiva leswaku munhu u endla yini na leswaku a va vonisa ku ri a hi swihi swilo leswi a swi endlaka leswi nga faniki na man'wanyani mabindzu naswona leswi nga ta kota ku ri swi n'wi endlela ti-customer letinene ivi a u fanele ku ri a tiva leswaku i vanhu vanhu va njhani lava a fanele ku ri a xavisela vona swilo swa business ra yena.

Xo sungula Nelisa u fanele ku vonisa vanhu bindzu ra yena u fanele ku teka swinepe swa makhandlela ya yena ivi a swi ka ti-social media leto fana na Facebook na Tikok a vonisa swifaniso swo hambanahambana ivi a siya na tinomboro ta yena ta riqingho ku ri munhu loko a lava ku xava u fanele ku endla njhani van'wani va masiku lama va tirhisa tindlela to posa to fana na Paxi leyi kumekaka eka Pep ku posa swilo leswi va swi xavisaka Nelisa na yena a nga tirhisa ndlela leyi ku xavisa makhandlela ya yena.

Xo sungula Suzan u fanele ku bhaka a bhakela vanhu lava nga le kusuhi na yena ivi a va byela leswaku va byela van'wanyana vanhu leswaku wa baka swin'wanyani a nga baka a teka ti-photo ta leswi a swi bakana mhaka ivi a faka ka ti social media a vonisa vanhu van'wanyana nyana leswaku u kota ku bhaka hi ndlela leyi a nga kuma ti-customer ta le ndhawini ya ka yena ivi i nga kula na bindzu ra yena ro baka.

Makhombo lawa vanhu va nga hlanganaka na wona hi ku tlanga mitlangu eka inthanete hi ku ri vanhu va nga dyeriwa mali hi ku tlanga mitlangu leyi va nga yi twisiseki naswona swi endla leswaku vanhu va kota ku voniwa leswaku va vulnerable kumbe a va tivi nchumu hi timhaka ta inthanete vanhu va tirhisa leswi ku teka timali ta vanhu eka inthanete.

I ina ndzi nge pfumeli hikusa vanhu van'wanyani va tirhisa inthanete ku yiva vana va tiendla leswaku ingaku i vanghana va vona kambe i munhu loyi a tiendlaka munhu un'wanyani hikuva a nga voniwi. Leswi swi endla leswaku vana vo tala va yiviwa eAfrika-Dzonga hi mhaka ya inthanete kumbe no hlangana na vanhu lava va kalaka va nga va tivi kambe va tivana ntsena eka inthanete.

Tanihi mutswari ndzi nga xo sungula ndzi nga endla leswaku ndzi vona ti-social media ta n'wana wa mina hinkwato ivi ni ti link-a na ya mina cellphone ndzi ta kota ku vona leswaku n'wana wa mina u vulavula na va mani naswona ndzi nga endla leswaku ndzi locker kumbe ndzi pfala tichanele tin'wanyani eka foni ya yena ti va ta PG leswi pfumelelaka vana ntsena. Leswi swi nga endla leswaku ndzi kota ku vona ku ri n'wana wa mina wa ha hlayisekile u tiva vuxokoxoko hi ku entisisa leswaku n'wana wa mina u vulavula na va mani naswona u endla yini eka inthanete hinkwawo masiku.

Mitlangu ya ka foni kumbe ya maqhingo ya le nyongeni yi endla leswaku vana va loloha swinene naswona n'wana u fanele ku tlanga ehandle na van'wanyana vanhu leswaku miri wa yena wu kota ku va fit kumbe ku tirha kahle. Ku tshama endlwini u karhi u dya u langutise foni ntsena swi endla leswaku miri wa wena u loloha naswona u nga swi koti ku endla swin'wanyana kumbe ku beriwa hi moya swi fanelekile ku ri n'wana a beriwa hi moya a kota ku tlanga na vana van'wanyana.

Mintolovelo leyi a yi ri kona hikuza vakokwana a va lava ku hi dyondzisa swo karhi naswona mintsheketo a yi endla leswaku hi ri vana hi kota no twanana no rhandzana ivi hi vi hi hlalela kokwana hi nandzihela hi mintsheketo leyi a va hi byela yona mintsheketo yi endla leswaku vana va kota ku va na vutivi lebyinene naswona u va na byi tivi bya storytelling hikuva u hlalela kokwana ivi u yingisela mintsheketo leyi.

Endlelo leri a ya ha ri koti ku ri vona hikuva vamanana va sweswi va kurisa vana va vona hi ndlela ya inthanete. Va nyika vana riqingho ra le nyongeni kumbe ti-tablet ku ri va ti hlalela va ha ri vatsongo kumbe va hlalela TV. Vana a va ha nyikiwi nkarhi yo vhakela vakokwana wa vona ku ri va dyondzisiwa hi tindlela ta khale leti vamhana va na vona a va ti endla leswi swi endla leswaku ndlela ya khale yi nga ha yi voni masiku lama.

Vana na lavakulu va nga tlanga ntumbelelwana va nga tlanga ludo ya le hansi ya maribye na mathini ya le patwini leyi i mitlangu leyi a va nga yi tlangaka lavatsongo ni lavakulu.

Ndzi seketela ndzi seketela vonelo leri hikuva vana van'wanyani va na tingana naswona a va koti ku endla vunghana ku tlanga mitlangu leyi yi endla leswaku n'wana a kota ku vulavula na van'wanyana vana exikolweni naswona u kota ku endla vunghana na vanhu van'wanyana swilo leswi swi endla leswaku a va na ku titshemba no vulavula exikarhi ka vana van'wanyani.

Valandzeleri va mina a ndzi navela ku mi byela leswaku hi ti fifteen ta N'wendzamhala ku ta va ku ri na phikiniki sport ground laha ku ta va ku ri na vayimbeleri va mi va tinxaka tin'wana to nandzihisa na vayimbeleri va tinxaka to hambanahambana ta vuyimbeleri. A ndzi navela leswaku mi ta hi vunyingi mi ta vona no tshama mi yingiserile muchayo lowuwani mi ri karhi mi tidyela no tinwela ehandle hikuva ku ta ve ku hisa se i nkarhi wo tshama na varhandziwa va n'wina.